Njengomzali ndingaqala ngokuthetha nomntwana wam ukuze ndicacise indlela imidlalo efowunini yakhe ethintela impumelelo yakhe esikolweni. Ndiza kumkhuthaza ukuba aphathe ixesha lakhe ngokufanelekileyo, ahlele imidlalo kunye nezifundo. Ndiza kumseka kumgaqo wokuba kufuneka abe nesikhumbuzo esicacileyo phakathi kokuphumeza imisebenzi yesikolo kunye nokonwabisa.

Njengomzali onomntwana okwishumi elivisayo ndingathanda ukuba zibonelelwe ngemidlalo efana nohlobo lwezokuzivocavoca, sports, umbhoxo, ibhola yeziqhamo, okanye ibhola lombhoxo, kunye nemidlalo ethile, ezezemidlalo zengqondo njengetshesi okanye umjawo. Ezi zinto zenza umntwana akhuthazeke ngokomzimba nangokwengqondo, akhule ngendlela enempilo, kwaye athathe umphosa wokusebenza ukubambisana nozakowabo.

Ndithanda umdlalo webhola yombhoxo kuba wakwazi ukuhlanganisa isizwe sabantsundu nesabamhlophe emva koxindezelelo lweApartheid. Kwaye umdlalo endingasokuze ndiwulibale ngumdlalo weWorld Cup esisuka kuyo ibikhokelwa nguCaptain Siya Kolisi.

Ukuba sithetha ngomdlalo weqakamba, uJacques Kallis ngomnye wabadlali abaphume izandla eMzantsi Afrika. Uhlonitshwa kakhulu ngenxa yomsebenzi wakhe kumphosa wokubhula, batting, kunye nokuphosa, bowling.

UMzantsi Afrika ugqwese kumdlalo wombhoxo ngenxa yomphosa oqeqeshelwe kakuhle kunye neenkwenkwezi zemidlalo. Ukuphumelela kweSprinkboks kumjikelo wombhoxo kubonisa ukuzimisela, ukuhlonipha, kunye nokusebenza ukubambisana kweqela.

Ndingakhetha iPlayStation kuba iyenzela imidlalo yeevidiyo eyenziwe ngokukodwa kunye nokufikeleleka komnqweno wokuzonwabisa. IPlayStation ikwanikela ngeendawo zokudlala ezinzulu, kwaye ikhuthaza umphosa wokusebenzisa ngokubambisana phakathi kwemidlalo ngokungakumbi kumjikelo wevidiyo.

Amagqala womdlalo webhola anokudlala indima ebalulekileyo kwiqela lesizwe iBafana Bafana ngokwebalana ngamava. Ukuqeqesha abadlali abatsha kunokukhuthaza umoya wokuzimisela. Banokuphinda babe ngabacebisi, babone iziphene ekudlaleni, baze bancedise ukuqinisa iqhinga leqela kumdlalo.

Njengomfundi ndingathi esikolweni sethu kukho ibala lebhola ekhatywayo, ibala lombhoxo, kunye nebala le-volleyball. La mabala asetyenziswa yimidlalo eyahlukeneyo kwaye akhuthaza abafundi babe sezintle ngokwasemizimbeni nangokwasengqondweni.

Ngokoluvo lwam urhulumente usilela ekuxhaseni iBanyana Banyana ngenxa yokungabikho kwesabelomali.